Fa data e le kwa godimo batho ba ba sa direng ba tlhoka madi a gore ba ka reka data and-e fa data e le kwa tlase go na le botlhokwa ba gore motho a ka reka data a be a 'ire di-copy le di-CV tsa gae gore a di tsamaise mo go tlhokegang batho ba ba nyakang tiro.

Nna ke dirisa data ya rain and ke patela six thirty, and-e ke patela ga nngwe mo kgweding, kgwedi e nngwe le e nngwe ka patela yone.

Go na le mefuta-futa ya di-data. Go na le data e nngwe ba e bitsang rain-e, e nngwe ba e bitsa Vuma, e nngwe ba e bitsa eng? Nna gore ke tlhophe rain ke lebeletse gore dilo tse ke di dirisang di batla high speed go download-a dipina ke ra ke motho o mongwe wa go rata di-music le di-movies le Netflix. So, fa ke dirisa data ya rain-e e 'ira dilo tsa me di be botoka.

Nna ke dirisa rain-e, rain-e ke network-e ya unlimited so ke 'ira se ke se ratang ka nako ke e ratang di-gig-e tsa gona di n-last-a go fitlha kgwedi.

Go dirisa five G go fetotse maphelo a batho ba le bantsi ka gonne five G ke network-e e leng fast-e, o kgona go dirisa dilo ka nako e o e batlang and-e kgale fa ne re dirisa three G na re sokodisa ke network kgotsa founu di ne di sa kgone go tshwara network. Fela, fa go na le five G batho ba kgona go bereka o le gae ka ntlha ya network ya five G. Five G e na le mesebetsi e le mengata ka gonne dilo o di 'irela ka potlako.

Go na le mekgwa e le mengata ya go reka data, o kgona go reka airtime o e fetole to data, o kgona go reka data straight-e go tswa lebenkeleng. So, go ba le data o tshwanetse go reka airtime after o fetsa go reka airtime o ka e change-etsa to data.

Fa o ka felelwa ke data, sa ntlha se o tshwanetseng go se dira ke go ya lebenkeleng o reke airtime, ga o fetsa go reka airtime o e fetole to data kgotsa o reke data mo lebenkeleng straight. And-e fa o batla gore data ya gago e nne e bolokegile o tshwanetse go tima di-App-e tse di sa direng le fa o se o se busy ka something o time data ya gago go netefatsa gore data ya gago e bolokege.

Fa o batla go boloka madi a gago o tshwanetse o tshwanetse go reka dilo tse tse di leng botlhokwa o seke wa reka dilo tse di seng botlhokwa, dilo tse e seng botlhokwa di tshwana le bojalwa, diritibatsi, le go ya mminong, fa o batla go nna o na le data.

Okay, fa tsala ya me e tlhoka data nka mo direla data share kgotsa ka mo romelela data. Data o kgona go e romelela tsala ya gago if o na le e ngata gore a kgone go dira se a batlang go se dira.

Go na le di-data tse di farologaneng fela go na le unlimited-e, unlimited ke data e e sa feleng, go na le limited, limited ke yone e e felang. So batho ba bantšhi ba reka data e e felang ka gonne ga ba na madi a le mantsi a go patela data. Ba unlimited-e, ke bona dilo tsa bona di leng ka 'onne ka gonne ba kgone go dira se ba se batlang ka ga data. And-e tlhotlhwa ya teng ga di lekane, unlimited-e ba batho ba le bantsi ba patela four hundred to six hundred and ba limited ke ba di-thirty ranta le ba di-twenty ranta.